Ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo kanye nokukwazi ukukhokhela izindleko kudlala indima ebalulekile emandleni amadoda okufuna ukwelashwa ngenxa yokusebenzisa kabi izidakamizwa nokudakwa.

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele kweziguli ezinenkinga yokuzwa .

Ohulumeni kanye nezinhlangano ezizimele bangakwazi ukusekela imitholampilo ngokuhlinzeka ngemali, iminikelo noma uxhaso lwemithi ebalulekile ukusungula amaketanga okuhlinzeka okuthembekile. Nokubambisana nezinkampani ezithatha imithi bengakwazi futhi ukunikeza ukuqeqeshwa kwabasebenzi bezempilo mayelelana nokuphathwa nokusatshaliswa kwemithi. Ukuqinisekisa ukuthi imitholampilo inezinsiza ezidingakalayo ukuze inikeze ukunakekelwa kwikhwalithi.

I-Movember iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye ngokuhlanganisa izindlela eziyingqayizivela ezifana nokukhulisa amadevu nezinhloso, nezinhlelo ezinomthelela ezifana nokuqongelela imali yocwaningo. Ukufundisa umphakathi ngezingozi nezimpawu, kanye nokukhuthaza ukuzibandakanya kumphakathi ukuze kuncishiswe ukuchwashwa, cwaswa kokuthaza izingxoxo zempilo yabesilisa.

Inhlanzeko idlala indima ebalulekile ekuvimbeni izifo, ngokunciphisa ukudlulisa kwamagcekwane. Ukuvimba izifo, nokunciphisa izingozi yokugula. Imikhuba elula njengokugeza izandla, ivikela kakhulu impilo yomuntu ngamunye neyomphakathi.

Ezimweni ezicatshangelwayo, uma umfundi elimele kancane noma ekwejiwe, nganginikeza usizo lokuqala oluyisisekelo ngokuhlanza isilonda ngensipho namanzi. Ngigcobe isithako esibulala amagcikwane futhi ngisimboze ngebhandishi. Uma kudingeka uma kudingeka ngangizazisa abazali uma izikole.

Ukusebenzisa imithi yesintu yomkhuhlane kungase kunikeze izinzuzo ezinjengokubaluleka kwamasiko kanye nokukhululeka kwezimpawu ezingase zibe khona. Nokho izingozi zingahlanganisa ukubambezeleka kokwelashwa, ukusebenza ngempumelelo nokuphepha okungaziwa. Ukusebenzisana okungase kube khona nemithi evamile, kanye nokusabaleka nokusabeka . Ukubonisana nochwepheshe bokuzonakekelwa kwezempilo kuqinisekisa ukuzixilonga nokwelashwa kufanele.

Imiphakathi ingakwazi ukusekela izikole ngokunikela ngemikhiqizo emisha. Ukusebenzisana nabalimi bendawo noma amabhange okudla. Ukuvolontiya ezinhlelweni zokudla, ukumela izingqobomgomo zokudla okunomsoco, ngokuhlinzeka kwemfundo yokudla okunomsoco ukuze ukuqinisekiswe ukuthi abafundi bathola ukudla okunempilo.

Ukuqala ukwelashwa ngokudambisa igcikwane ngokushesha, ukusiza ekunciphiseni inani legciwane egazini. Ukunciphisa ukuqhubeka phambili kwesifo. Ukuthuthukisa umsebenzi wokuvikela komzimba. Ukuvimbela ukudluliselwa futhi ukuthuthukiswe ukusebenza kokwelashwa. Ekugcineni kuthuthukiswa imiphumela yezempilo kanye nezinga lempilo.

Ukufundisa asebekhulile ngezinzuzo zemithi yesintu yesimanje kungenziwa ngokusebenzisana imihlangano yokucebelana ngolwazi yomphakathi, Ukwelulekwa kwabahlinzeki bezempilo, ulwazi olucacile nokuzwelana kwamasiko. Okubandakanya abaholi bomndeni kanye nomphakathi nakho kungasiza ekukhuthazeni ukuqonda kanye nezinqumo zokunakekelwa kwezempilo ezinolwazi.

Ama-herbal teas afana ne-eucalyptus, angase anikeze imiphumuzo ethile yezimpawu zokuphefumula ngenxa yezakhiwo zabo ezingaba zokulwa nokuvuvukala kanye nokuqeda ukuhlangana, kodwa-ke ukusebenza kwazo njengokwelashwa okuzimele kwe-COVID-19 noma ezinye izifo ezinzima, zokuphefumula kuqhunyelwe.

Izinhlelo zokufinyelela emphakathini kanye nezemfundo zingakwazi ukubhekana nomlilo wemijondolo ngokugqugquzela ukuqwashisa ngokuphepha kunomlilo. Ukufundisa izindlela zokupheka eziphephile, ukuthuthukisa ingqilasizinda kagesi nokuhlinzeka ngokuqeqeshwa kokulungela izimo eziphuthumayo. Ekugcineni kunikeza izakhamuzi amandla okunciphisa izingozi zomlilo nokuthuthukisa ukuqiniswa komphakathi.